Ewe, isiXhosa sidala side sinenkqayi kwaye sinembali ende. Iimbali zesiXhosa zadluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana ukusebenzisa umlomo. Yonke loo nto iquka imibongo engamaqhawe, abaphathi, ingqumbo yezinyanya kunye nokuzazi. Okwesibini ke, iquka ukubalisa iintsomi. Okwesithathu, ngamaqhalo nezaci aquka ubulumko bakwaXhosa. Okwesine, kuquka iziduko. Iziduko zinembali enintsi yokuqhagamishelana nosapho kunye nenzalo. Okwesihlanu, kukoluka. Exesha lomoluko iminyanya okanye abadala abasaphilayo baye bagqithise ngolwazi lwembali kulutsha. Okwesithandathu, ngumculo neengoma ezimnandi ezigqithisa usiko, imveli kunye nembali.

Umtshato olungiselelweyo yayiyindlela yakudala yokudibanisa amasapho amabini, kwaye ngeyona ndlela yayisebenza futhi imitshato elungiselelweyo kwakunzima ukuba yahlukaniswe ngoba uxanduva lunintsi. Umtshato olulungiselelweyo umntu uye afunde ukumthanda umntu wakhe, yiyo loo nto wohlukile kumtshato wokuthandana. Ngeyona ibumbeneyo ke imitshato elungiselelweyo kwaye sinqabile isohlukaniso kuloo mitshato. Baqinisekile xa besithi sofa silahlane. Imitshato yokuthandana yona ayizinzanga njengemitshato elungiselelweyo kwaye isohlukaniso sinintsi kule mitshato yokuthandana. Ndiyacinga ukuba unobangela yinto yokuba uxanduva alufani kule mitshato.

Ukukhulela ezilalini kuyamqinisa umntu. Ekuseni ngenja ixukuxa into yokuqala ukuyenza kukuyovula isibaya, ndivulela imfuyo, ndize kengoku ndilandule ukunika ukutya iinkukhu namarhanisi. Xa ndigqiba kungona ke ngoku ndibasela amanzi okuvasa umzimba kuronta. Ndizawuthi xa ndigqiba ukhwezela namanzi sewetshisa eshushu ndiwagalele ekomini, ndivase ndilungiselele ukuya esikolweni.

Utshintsho elalini yinto enqabe njengezinyo lenkuku. Ingxaki iqalwa kwindlela engalungiswayo, yiyo loo nto lungekho utshintsho kwezothutho. Isithuthi esibizwa ukuba yiguruguru sasisetyenziswa kudala ukuthutha abantu sibase edolophini, nangoku ke kusasetyenziswa sona. Esi sithuthi sihamba ngamaxesha athile, ukuba usiphosile ekuseni uza kuya ngemini elandelayo edolophini.

Yinto elungileyo leyo ukubuyisa inkcubeko yethu sisizwe esimnyama. Ewe, kunganzima kuqala kodwa yonke into ihamba ihambe iqheleke, nayo ke le ingaqheleka. Ukubona nokumamela iintlanga ngeentlanga kunye nabantu bebala bethetha isiXhosa ngumbono omhle lowo.

Ukutshintsha kwamaxesha kukutshintsha kwezinto. Ezinye zezo zinto azitshintsheli kulunga, ndibalula ke ukutya okukhawulezayo. Oku kutya akukho sempilweni, xa ukutya okokoko uphela usiba nezifo zempilo. Xa abantu beqhubeka bethenga ukutya okukhawulezayo baye besonqena upheka, loo nto ibenza ukuba balibale ukuba ukutya kwesiNtu kuphekwa njani. Loo nto izokwenza ukuba bangakwazi ukukugqithisela kwinzalo yabo oku kutya kwesiNtu.

Naxa nje ndilixabisile isiko lakwaNtu zikhona izinto endingavumelani nazo, ezo zinto ke ziquka ukuthwala. Ukwenza umntu enze into angayifuniyo akulunganga kwaye kwanceda ukuba ipheliswe loo nto. Isiko lokuthwala alisenandawo kule minyaka siphila kuyo ngokuba wonke umntu unamalungelo ngoku. Xa ugqiba ekubeni umthwale unyhala amalungelo akhe kwaye ungalala ejele.

Eyona nto ibalulekileyo xa upheka umngqusho wena, mzala, kukuqinisekisa ukuba iimbotyi ziyavuthisiswa. Umane uzigalela amanzi rhoqo xa engathi ayatshona anga akhoyo amanzi embizeni ukwenzele zizovuthisiswa kakuhle.